I-inshorensi yomngcwabo, inshorensi yobomi obude ibe yinshorensi yokukhubazeka.

Kungcono babe ngaphezulu kwelo nani lesibini ukwenzela ukuba noba kwenzeke into komnye sikwazi ukuqhubeka phambili istokfela. Akufani noba xa nibabini makungenzeka into koyi-one omnye lo okanye sithi uyasweleka kuzowube kuphelile ngestokfela kanti xa saqhubeka isitokfela phambili.

Mhlobo wam, ndingamcebisa ukuba xa elifumene eli khadi lekhredithi alisebenzise ngononophelo angadawuzi ngezinto nto ezingekho ezingenamsebenzi, alithathele izinto ezinomsebenzi izinto angazukuzisola emva kwexesha loba ezithengile.

Nyana, awukwazi kaloku mntanam uthi usaqala usebenza nakukhona lo msebenzi isengowesingxungxo ungaqali ngovula amatyala kwivenkile yempahla. Qala ufunde ukugcina imali yakho uyonge uyonge ude ibe yiyo le yonele le nto ufuna ukuyithenga.

ipesenti enye kumvuzo wakho iya kwi-UIF ukuze thina sinjengekampani sifake iipesenti ezilithoba kwi-UIF yakho.

Mhlobo wam, hayi obu butyebi buza kalula kanje ikhona into engalunganga ngayo. Ndikucebisa ungayiqali le yoba uzawudlelwa imali apha, ubutsotsi buninzi. Ndiyakucela, mhlobo wam, ayiyo le indlela yokwenza imali.

Lusapho olubekekileyo ngoba nizofaka isicelo semalimboleko ukuze nithenge ikhaya lenu lokuqala, ewe siza kuninika imali kodwa ke xa niyibuyisa le mali izawubuya inenzala nzala leyo niya kuyibhatala ngeminyaka ngeminyaka emibini enesihlanu ukuze niyigqibe. Kodwa ikhaya liyobe lilelenu emva kwaloo minyaka mibini enesihlanu xa senigqibile ukubhatala konke imali indlu izawuba isegameni lenu.

Xa usebenzisa ibhanki yakho kwi-intanethi into onoyenza kukusebenzisa igama eliyimfihlo elinamandla, usebenzise inethiwekhi ekhuselekileyo. Phuma emva kokusebenzisa ulumkele ubuqhophololo, cwangcisa izilumkiso zeentshukumo ezenzekayo kwiakhawunti yakho yebhanki.

Kwinyanga kaTshazimpuzi ubhuti wam uye wafumana ingozi yemoto. Kulapho ndiyibone khona ukuba isicwangciso sesibhedlele siyamsindisa umntu kwiindleko eziphezulu zonyango. Ulalisiwe esibhedlele iiveki ezimbini apho ebebhilwabhilwa engeniswa nakoogesi ephezulu. Ude wasinda apho, waphuma kodwa akabhatalanga nepeni emdaka. Uncedwa siso isicwangciso esi asibhatala nyanga nenyanga.

Ugogo unothi afumane imali yakhe ngefowuni, kodwa maxa maninzi oogogo basezilalini ngoku baye bangabi nayo ezi venkile bazawukwazi khona ukukhupha imali. Ngoku kugogo ndicinga ukuba angaboleka imali yokukhwela aye edolophini afike akhuphe khona imali yakhe neyabazukulwana bakhe yegranti.